Kgetlho la ntlha fa ke ne ke palama sefofane ke ne ke tshogile thata mme ke na le letshogo la boitumelo. Ka gonne le letsatsi la ntlha mo botshelong jwa me ke palama sefofane, mme sefofane se ke neng ke se palame ke ne ke ya ko nageng e kwa ntle, e bidiwang Namibia, e kgakala thata le Aforika Borwa, ka jalo e ne e le letshogo la boitumelo.

Ke rata dibese ka gonne fa o le mo go yone ga e ntse e tsena tsena. E tlhamalala go fitlha kwa e tshwanetseng e ya go ema e leng kwa toropong. Mme se ke sa se rateng ka dibese ke gore, dibese di tsamaya ka nako mme fela fa o sa tshwara nako, ya go feta fela ga nkitla e go emela. Ka jalo o feleletsa o latlhegelwa ke madi o sa namela sepalangwa sa bese.

Dilo tse ke di ratang ka ga dibese, ke gore ga nke e tsena tsena. Ebile gape thata di tsamaya ka nako, di beetswe nako ya go ka tsamaya. Ebile ga nke di diega kgotsa di siwa ke nako e e dibeetsweng.

selo se se dirang gore mokgweetsi e nne motho o o siameng ke go sa itshiele nnotagi, le go sa goge, le go tseela tiro ya gago tsie. Ebile thata bakgweetsi ba dibese ba re thusa ka go tshwara nako le go dira tiro ya bone ka manontlhotlho.

Fa bese e ka nkema ka dinao ke a go tshwanelwa ke go leta bese e ka tlang mo nakong e e tlang morago ga eo. Ka gonne fa bese e go siile ga gona sepe se o ka se dirang ntle le go leta, nako e e rileng. Mme ke hitlhe ke tlhalosetse badiredi loago la ko tirong ya me.

E le ka gonne dibese di farologana thata le dipalangwa tse dingwe, ebile ke sepalangwa se e leng gore se beetswe nako. Ga se a tshwanela go diega thata ka go tsena tsena mo ditseleng tse di tsenang mo metseng, tse di ka dirang gore bese e diege ka nako.

Nna ke toro yame go ka ipona ke pagame sefofane. Mme nka rata go pagama sefofane se tswang mo Aforika Borwa sefofela kwa lefatsheng la England. Leo ke ratang go ka le bona ka matlho a me, mme se se nkutlwisang botlhoko thata ke gore, ka tshaba sefofane ka lebaka la gore, fa se foka kwa godimo ga gona ka mokgwa yo se ka tshegetsang ka bonako ka teng. Fa se latlhegelwa ka tsela e e tshwanetseng gore se foke mo go yone, kgotsa ka mokgwa o se tshwanetseng se ka foka ka gone. Ebile ke ka gore se fokela ko godimo thata.